Swimbalo swa ndhavuko i swa nkoka ende swi faneriwa swi fanela swi mbariwa ngopfu hi ku swimbalo swa ndhavuko swi tikomba swi komba vu wena nakona swa hloniphisa munhu a nga mbala swimbalo swa ndhavuko na munhu a nga mbala swimbalo swa yena a va fani loko va langutisa munhu a nga mbala swimbalo swa ndhavuko wa hlonipheka.

Hi ku navelela munhu siku ro velekiwa ra kahle u n'wi yimbelelela risimu ra ku velekiwa na ku n'wi xavela khekhe.

I vutihlamuleri bya ndyangu kumbe maxaka ku fana na vakokwana vahahani na va matsongo ku kurisa vana loko vatswari va vona va nga ha ri ki kona emisaveni.

Ndzi vona swi ri swa kahle swa ku bafana va ya xikolweni xo yimbisa nakona swi xi va xi yimisiwa hi munhu a swi tivaka a tiva ka ntirho wa yena a tlhela a a va munhu loyi a tirhisanaka na vanhu vo tirhela rihanyo ku xikolo xa yena xi ta famba kahle vana hinkwavo va ta famba va tlhela va vuya va hlayisekile mina laha ni humaka kona a ku se tshama ku va na timhangu to biha eswikolweni leswi.

Swi va kahle ku n'wana wa mfana ku va na n'wanuna evutomini bya yena nakona a swo vula kumbe ku tiyisisa leswaku n'wana waloye u ta va na vutihlamuleri a nga va na vutihlamuleri na hambi a hlayisiwa hi ma hi mhana yena ntsena swi ya hi ku loko u vulavula na yena wa twa na wa pfumela ku kombiwa ndlela a nga ka a nga teki ndlela na hambi a yi kombiwa hi tatana wakwe.

Leswi swi endla leswaku vana va tikuma va katsa tindzimi loko va vulavula a nga swi koti ku vulavula ndzimi or ririmi rin'we a swi katsa hi nkarhi wun'we loko a karhi a vulavula leswi a swi nge koti ku lulamiseka hina vatswari hi fanele ku emakaya hi ringeta hi ndlela hinkwayo ku hi va vulavurisa ririmi ra hina.

Eya vavasati va s tshikeleriwa emindyangwini ku tlula vavanuna loko u langutisa n'wansati e mindyangu emutini u na vutihlamuleri byo tala ku hundza n'wanuna n'wanuna vutihlamuleri bya yena i ku a ya ntirhweni a vuya na mali wansati u fane a hlayisa vana na vanhu hinkwavo va tshamaka emutini a vona ku va dyile a va kahle mahanyelo a va vabyi na hinkwaswo a tlhela a hlayisa na muti n'wanuna yena u hava vutihlamuleri byo tala.

Vukreste a byi seketele ripfumelo ra ndhavuko ka vupfumeri ripfumelo ra ndhavuko va pfumela ku vanhu lava nga ri ki kona emisaveni i va kokwana va hina ha swi kota ku vulavula na vona hi ya masirheni hi chela phole hi vulavula na vona kha va kreste hi pfumela leswaku loyi a nga famba u fambini a hi vulavuli na vanhu lava nga hundza emisaveni.

Xana n'wanuna loyi i mukreste na wa dzaha fole ke u dyondzeke ku fika kwihi wa tirha ku na vanhu vangaki lava titshegeke ka yena i munhu wo rhandza vanhu i munhu wa njhani xiyimo xa yena kumbe u akeke njhani.

Va ri vana va dyondza eka vatswari va vona.

A ndzi ta dyondza ku xeweta hi ririmi ra vona ndzi tlhela ni xava na mpahla ya ndhavuko ya vona ku ndzi ta hloniphisa kumbe ku xixima kahle ndhavuko wa vona.

A swi bihanga ku munhu a tlhela a kuma vukati endzhaku ka loko a loveriwile nakona a swo boha ku munhu a tlhela a tekiwa endzhaku ka loko a loveriwile leswi lavekaka i ku munhu a tikuma a hlonipheka a a a hlonipha na muti wa yena ku nga ngheni vavanuna va nghena va huma emahlweni ka vana.

Ndlela ta manguva lawa to sweka a ti sivela ndhavuko hi ku ha sweka na namuntlha swakudya swa ndhavuko.

Vamalume na vahahani i vona va nga na mfanelo wo bula swa malovolo hi ku malume va ta yimelela mhani hahani va ta yimelela papa.

Mhana n'wana i yena a nga na vutihlamuleri ngopfu ka ku hlayisa n'wana hi ku u va se a ri na bond na n'wana kusukela loko a beburiwa wa swi kota ku n'wi vona loko a tsakile hambi a nga tsakanga loko a vabya na hambi a nga swi vabyi mhani wa swi kota ku swivona hambi a nga se byeriwa ku ku vava kwihi.

A hi mhaka ya kahle ku vanhu va nga ha nwi byalwa byo endliwa ekaya leswi swi endliwa hi ku vanhu vo tala va tshama xilungwini kumbe va hanya xilungu se a va ha tolovelangi miqombhoti va tolovele ku nwa tiwayini na mabyalwa ma xilungu.

Ku va na ku tikeriwa ka ririmi ko munhu a nga swi koti ku vulavula ririmi rin'we hi nkarhi wun'we ku va na ku katsakatsa tindzimi hi nkarhi wun'we loko u karhi u vulavulula.

Swi kahle ku khongela hambi u nga ri Mukreste nakona a swi bihanga ku munhu a nga vi Mukreste xana munhu u fanela a endla leswi a tshembaka ka swona loko u ve u Mukreste u ta khongela loko u ve u pfumela ka vakokwani u ta phahla.

vuhosi bya tiko ra ka hina i vuhosi lebyi byi nga na miganga yo tala laha muganga wun'wani na wun'wani wu nga na gota ra wona loko hi lava switandi hi ya ka hosi.

Mina a ni pfumeli ka vakokwani ni pfumela ka Vakreste ni pfumela leswaku loyi a nga lova i lovini a nga ha swi koti ku va a tihlanganisa na hina kambe.

E a ni ta swi endla hi ku munghana wa mina u fana na sesi ka mina u fana na n'wana ka manana wa mina ni hleketa ku na vona a va ta swi kota ku n'wu pfuna.

Vamanana va ve va teka riendzo loko va lwela ntshunxeko hi Mhawuri va ya a Union Building va ya lwela ku vavasati va va na ku twiwa na ku ringana na vanhu hinkwavo hi leswi namuntlha hi kumaka vavasati va kumeka tiofisini to hambanahambana ta ti-department kumbe miako hinkwayo hi ku vavasati va Afrika-Dzonga va ve va yima va lwela ntshunxeko.

Ni nga dyondzisa n'wana wa mina ku sweka matomani ni tlhela ni n'wu dyondzisa ku sweka tihove i swa nkoka ku a tiva ku sweka matomani hi ku i swakudya swa hina leswi hi swi rhandzaka na tihove hi swo swakudya swa hina leswi swi kombaka vuhina i swa nkoka ku munhu wun'wana na wun'wani a swi kota ku sweka swakudya swa ka vona.

Ku va ta nyikiwa nawu na ku kombiwa ku n'wanuna u fane a ti khoma njhani a hanya njhani a khoma njhani vanhu hinkwavo ku katsa na nsati tlhela a dyondzisiwa vutihlamuleli bya ku va n'wanuna a ka tiko.

Loko u lava ku lulamisa u fanele u veka matlhari hansi u vhe u nyika van'wana nkarhi wo vulavula u yingisela u kotaka ku hlamula u kota ku hlamula loko u hleketeni leswaku i yini lexi holovisaka vanhu a wu fanelanga ku u seketela wun'wana hambi a a dyohini loyi a nga dyoha u fane u n'wi komba xidyoho xa yena nakona u tlhela u n'wu kombela u kombela rivalelo.

Matshamelo ma le dorobeni a ma kahle hi ku va u tshama kusuhisuhi na van'wana leswi endla ku u nga vi na swihundla a mitini u kota ku twa leswi humelelaka ka vaakelani na wena.

Vana va mina tanihi va hi Matsonga loko ni lava ku va xavela mpahla ya ndhavuko wa nhwanyana ni ta n'wi xavela xibelani na nceka, mateki, na na vuhlalu wa mfana ta n'wi xavela xiburukwani xo koma na vest leyi nga ya na vest ni yi rhungisa hi nceka ni tlhela ni n'wi xavela na dzovo ro binya a xisutini na dzovo lerin'wana leri mbariwaka enhlokweni ni tlhela ni n'wu xavela na masandhasi lama nga endliwa hi dzovo.

I swa nkoka ku vanhu lavatsongo va fanela ku tiva ndhavuko ya vona na ku tiva swekelo ra swakudya swa ndhavuko ya vona hi ku ku na minkarhi leyi hi tlangelaka ndhavuko loko hi ri ntirhweni hi sweka swakudya swo hambana swa ndhavuko wa hina, wun'wana na wun'wana a sweka hi hi ta naswona hi xerha, loko ku ri na mitlangu ya ndhavuko u kuma ko tala ku swekiwe swakudya swa ndhavuko, so loko vanhu lavatsongo va nga swi tivi va nga fika na lava va nga dyeku hikokwalaho ko ka va nga swi tivi swakudya swa ndhavuko i swa nkoka ku tiva ku sweka swakudya swa ndhavuko.

Mina na ndyangu ya wa mina hi kombisa malwandla hi ku tirhisa swakudya hi ku hi tshemba ku swakudya i thyaka ya ya mano, so loko ku ri na muyeni a nga vhaka, a hi pfumeli a famba a nga kumangi swakudya, a hi tsonani swakudya mina na ndyangu wa mina hi pfumela leswaku ni yena u fanela a nyikiwa swakudya.

Tirhisiphi ta ndyangu ta hambana na leti kumekiweka eka inthanete hi ku kala tirhesiphi ta ndyangu i tirhisiphi leti a ti tirhisiwa hi vakokwani, a va swi ti tirhisa ku nga se va na swilo swo tala swo fana na ku swakudya leswi cheriwaka swipayisisi swo tala, tirhisipi to tala ta ndyangu ti hava swipayisisi swo tala hikwalaho ka ku hleketelela rihanyo ra vanhu.